Switirhisiwa swa nkoka i swilo swo fana na tifoni ta masiku lama tifoni leti nga ta hi pfuna ku hi kota ku hlaya mahungu hi kota ku va yingisela hi kota ku ha langutela kambe swin'wana i ku dyondza ku tirhisa inthanete hi ti laptop kumbe hi riqingho swi hi pfumela ku hi kota ku hanya kasi ku na maendlelo ma sweswi hi mhaka sweswi se ku tirha swona swa tifoni ngopfu xin'wana na xin'wana xi le fonini xin'wana na xin'wana xi le ka inthanete se swa nkoka ku ri na hina hi dyondza maendlelo ma swilo.

Ku antswisa eka mfikelelo wa thekinoloji leyi tumbulukaka swa nkoka hi mhaka yo misava leyi yi lava thekinoloji na vanhu hinkwavo va lava ntirhisano wa thekinoloji leyi misava leyi kahle kahle yime ka mhaka ya thekinoloji ngopfu xin'wana na xin'wana hi xi endla ka tifoni hi lava thekinoloji na le switolo a ka ha tirhi leswiya swa vanhu vo hi hakerisa se ho ti hakelela hina hi tithekinoloji to na teto se swa nkoka ku vanhu va yi fikelela thekinoloji va yi dyondza va yi tolovela va kota ku yi tirhisa ku ri va ta kota ku hanya ka misava leyi na nkarhi lowu wa.

Eeh munghana wa mina Khensani hi na router leyi a no ku ti router ta hambana ku na router leyi tirhaka hi gezi swi vula ku gezi loko ri nga ri kona yi tirhi ku va na router leyi tirhaka hi battery swi vula ku na hambi ku ri hava gezi ya tirha kambe yona i la ku tshama yi chajiwile se mina a ndzi la ku ku tivisa ku router leyi tirhisaka battery hi yona yo antswa ku hindzisa leyi tirhisaka gezi mhaka yo yi nge tindzimi loko gezi ri fambile nakona ni ya kun'wana na kun'wana na yona router leyi yo tirhisa bat three kambe leyi yo tirhisa gezi swa tika nyana ku fambafamba na yona hi mhaka yo ka tindhawu tin'wani swi nga endleka network yi nga khomi kambe leyo tirhisa battery network yi khoma hinkwako laha ku nga kona.

I swa nkoka ku mitlangu ya laha kaya yi vulavuriwaka swilo swo fana na maphephahungu na timegezini hi mhaka yo rixaka ri ta kota ku tiva mitlangu leyi i tlangiwaka ka tiko ra vona kambe va ta byela vana va vona ku va nghenelela mitlangu leyi eswikolweni kambe swi ta pfuna no mitlangu ya hina yi nga fi ya mahlweni ku va na vanhu lava nga ta yi tlanga va karhi va yisa mahlweni yi nga heleli ko na kwala.

Ti platform ta vuyimbeleri a ti hakeli vayimbeleri hi ndlela leyinene hi mhaka yona a hi vanhu hinkwavo lava tekaka kumbe va download-aku tinghoma ka ti platform leti van'wani va tirhisa tipulatifomo to ka ti nga ri enawini nakona loko va tirhisa tipulatifomo to ka ti nga ri nawini swi vula ku ri vayimbeleri va lahlekeriwa hi mali a handleni koho ku va endla mali se hi hi mavonelo ya mina i ku ti platform ta vayimbeleri a ti hakeli vayimbeleri hi ndlela leyinene nakona loko to ka ti nga endli mali yo fanela swi vula ku ri na vayimbeleri va nge kumi mali yo tala va ta kuma mali leyitsongo ku va ku valahlekeriwile.

E swo biha hi vutshunguri bya le kule i ku vanhu lava va tshamaka a kule va nge fikeleli ku tshunguriwa hi nkarhi kambe swi nga endleka mavabyi ma vona ma tshama a mirini ya vona nkarhi wo leha va hetelela va lova no lova kambe ka tlhelo rin'wani e leswi swi nga ta pfuna hi vutshunguri bya le kule i ku byi endla ku vutomi bya vanhu byi olova hi tindlela to hambanahambana.

Ti chatbot ti hi pfuna ku ku ri loko hi ri na timhaka to karhi loko hi ti vutisa ti hi pfuna kwalano na kwalano nakona ti fikeleleka hi xihatla kambe vapfuni va xiviri vona a va fikeleleki hi xihatla hi mhaka yo va tirha switolo kambe va tirha hi tiawara leti va nga pimeriwa tona nakona a wu nge swi koti ku va fikelela loko se va chayisile kambe hala tlhelo rin'wana ti chatbot wa ti fikelela nkarhi wihi na wihi a ti tleli loko u ze u rhumela meseji u vutisa ti ta hlamula ti pfuna hi xin'wana na xin'wana lexi u lavaka ku pfuniwa hi xona.

Swiphiqo leswikulu i swa ku ka minkarhi ya sweswi kumbe namuntlha loko munhu a ri na bindzu ra ku rhwala nhundzu hi swiporo yi karhi yi tirhisa switimela a swa ha tirhi ku fana na le masungulweni hi mhaka yo vanhu va kume tindlela tin'wani to fambisa nhundzu ya vona kumbe ku rhwala nhundzu ya vona se swi vula ku ri ra mabindzu loyi a nga na bindzu ra switimela a nga endli mali ku fana na le masungulweni nakona a hi minkarhi hinkwayo laha switimela swi fambaka kona nakona loko ku ri hava gezi swi vula ku ri switimela swi nge swi koti ku famba na yena a nge swi koti ku vuyeriwa.

Ku va na Wi-Fi a kaya swi na swi na mbuyelo wa kahle hi mhaka yona n'wana wa xikolo u ta swi kota ku fikelela inthanete hi ndlela ya xihatla u ta swi kota ku tsala mintirho ya yena ya xikolo kambe a swi kota ku langutisisa swilo swo fana na ti video ka YouTube mayelana na tidyondzo ta yena kumbe subject leyi i n'wi hluphaka ngopfu se swi ta n'wi pfuna ku ri a vuyeriwa hi tindlela to hambanahambana.

Wi-Fi ya mani na mani yi hava rivilo ro hatlisa ku fana na Wi-Fi ya phurayivhete hi mhaka yo Wi-Fi ya mani na mani yi tirhisiwa hi vanhu hinkwavo kambe Wi-Fi ya phurayivhete yi tirhisiwa hi vanhu lava nga na password leyi va nga nyikiwa kambe ya hatlisa ku tirha hi mhaka yo kwala vanhu vo tala lava yi tirhisaka.

Ndzi nga tsakela ku dyondza etlilasini hi mhaka yo ku dyondza a tlilasini swi ta nyika nkarhi wo ni swi kota ku vutisa swivutiso ni swi kota ku tirhisana na van'wani vadyondzi hi vona kambe hala ka inthanete swi olovile ku ri ni lahlekeriwa hi focus ni ti kuma se ni humile ni langutisa swin'wana swo ka swi nga fambelani na leswi hi swi endlaku kumbe dyondzo leri hi nga ri ka rona.

Swi ta pfuna ngopfu hi mhaka yo vanhu vo tala va ta swi kota ku vulavula hi ririmi ra manana nakona va ta swi kota ku fikelela mahungu mo tala hi nkarhi lowutsongo nakona va ta swi kota ku hlamusela leswi va swi lavaka kambe va ta tlhela va swi kota ku fikelela mpfuno lowu va wu lavaka hi nkarhi walowo nakona swi ta pfuna ku vanhu va swi kota ku twisisana hi mhaka yo va ta va karhi va vulavula ririmi rin'we leri ri va hlanganisaka.

I vanhu vo fana na vo Papa Penny, Thomas Chauke, Joe Shirimani na van'wani na vo General Muska vanhu lava hi vona tinqambi ta khale leti vanhu na sweswi va va ha ti hluvukela hi mhaka yo a va chaya tinghoma leti tsakisaka vanhu ngopfu kambe a va dume ngopfu hi nkarhi lowuya na sweswi va ha dume ngopfu vanhu valava.

A ni ta ri tirhisa kahle hi ndlela yo ka foni ya mina a ndzi ta tima ti-app tin'wani leti tirhisaka data ti nga pfumeleriwangi nakona a ndzi ta hunguta swilo swo fana na ti-notification leti ni ti kumaku ku humaka ti-app leti nakona a ni ta tirhisa data ku endla swilo swa nkoka ku ri tshama nkarhi wo leha.

Vanhu a va ta vuyeriwa hi ndlela yo un'wana na un'wana a ta swi kota ku a nga ha tirhisi mali yo tala ku xava data kambe Wi-Fi leyi a yi ta pfuna ku xiphemu xa mali leyi a yi tekaku a yi tirhisa ku xava data a yi hunguta a hakela Wi-Fi nakona u ta swi kota ku saver mali hi mhaka yo Wi-Fi loko wo ze u yi hakela kan'we u yi tirhisa ku fikelela n'hweti yi ze yi hela nakona data ya Wi-Fi i data leyi yo ka yi nga pimiwangiki.

Swa nkoka hi mhaka yo a hi mikarhi hinkwayo leyi vanhu va nga ta swi kota ku fikelela dokodela. Se loko dokodela a swi kota ku vulavula na vanhu lava a tirhaka hi vona a va tshungulaka hi phone hi ti-message kumbe hi WhatsApp swi ta pfuna ku vanhu va tshama va karhi va swi tiva ku dokodela wa vona wa va langutisa a vona ku ri va hola kahle nakona loko va xota mirhi ra va byela ku ri fanele va endla njhani.

Matirhiselo ma ta hambana hi mhaka yo van'wani va nga yi tirhisa ku hundzisa van'wani kambe swi nga vanga ku vanhu va nga twanani nakona van'wani va ta twa nga ku va hakelela van'wana hi mhaka yo van'wani va nga yi tirhisa nkarhi lowutsongo van'wani va yi tirhisa nkarhi wo leha. Swi ya hi ku munhu u kona mugangeni kumbe a nga kona nakona wa tirha na kumbe a nga tirhi.

Xitori xa n'wana loyi a nga tidlaya a ri ka giredi ten. N'wana loyi u tidlaye hi mhaka yo a ku ri na vana van'wani a va nga n'wi khomi kahle le swa hi swi vitanaka ku ri bullying. Se n'wana luya u twe swilo leswiya a nga ha swi koti ku swi kondzelela se a vona ku ku heta mahungu i ku a tidlaya. Se xitori xexo xi endle nhlokomhaka leyikulu ngopfu kambe swi va swilo leswi swi nga endla ku tiko ri tlakuka hi milenge ri yima hi milenge.

Munghana xa nkoka i ku hi mhaka yo gezi ra famba ha va na ti-loadshedding kambe u tirhela ndlwini nakona wa yi lava router ende router yi tirha gezi. Se ni nga ku byela ku u fanele u tixavela solar leyitsongo kumbe generator leyitsongo leyi u nga ta yi tirhisa loko gezi ri famba ku u swi kota ku yisa mahlweni na ntirho wa wena. U nga tshami u yimela gezi ri fambe tiawara to tala ntirho wa wena wu salela ndzhaku.

A ni titwi kahle hi mhaka yo swi vula ku ri mina na lahlekeriwa. Loko data ro tala ri expire-a ni nga se ri tirhisa kumbe a ku ri na problem ya network yi nga khomi kahle ri nga tirhi kahle ri ze ri fikeleriwa hi nkarhi wo ra expire swi va swi nga ni khomi kahle hi mhaka yo mina ni lahlekeriwa hi mali nakona data ra expire ri nga ri tirhisangi.

Data ya ti-cellphone i data leyi tirhaka ka ti-network to hambana ka foni. I data leyi u yi xavaku hi foni ya wena kambe yi pfumelelaku u nghena eka inthanete u kota ku kuma mahungu mo hambanahambana kumbe wu apply-a mitirho kumbe u nghena ka le swa swa ti-social media hi data ralero u karhi u tirhisa foni ya wena kambe wa swi kota ku ri tirhisa kwihi na kwihi hambi gezi ri fambile wa swi kota ku ri tirhisa data leri nga le ka foni ya wena.

Ti chipile hi mhaka yo va lava ku vitana vanhu ku ri va ta va ta vhakela tindhawu leti kambeni a kaya a ku talangi vantshwa ngopfu lava rhandza ku famba ka tindhawu to fana na teto se ku chipa ka vona hi swona swi endla ku ri vanhu va lava ku ti vhakela nakona loko ku sasekile vanhu va ta la ku vhaka hi mhaka yo va la ku vona ku ndhawu yaleyo yi saseka ku fika kwihi va swi kota no teka swithombe va swi post-a ka swona leswa ti-social media sweswo loko va karhi va endla tano swi ta vitana vanhu van'wana ku ri va ta va ta la ku vona ndhawu leyi.

Ey i swa nkoka ku vanhu va swi kota ku fikelela Wi-Fi la kun'wana na kun'wani la va nga kona hi mhaka yo internet-i i xi xa nkoka nakona data ya durha se loko ku ri na Wi-Fi eka tindhawu hinkwato swi ta olovisa swi swo tala vanhu va ta kota ku apply-a mintirho va langutisa ti-email va endla swin'wana na swin'wana swa nkoka leswi va lava ku swi endla.

Loko data leyi a nga yi kuma yi herini swi ta ya hi ku va tirhisa network yihi va ta dial-a leti ti dayeliwa network-i leyo va va nghena ka data vona va ta langa ku valava ti-data ta mali muni nakona ta nkarhi wo fika hi kwihi se swi ta hambana hi network ku ri ti-data ta kona ti famba njhani.

Loko data ri herile swi vula ku munhu u ri tirhisile kumbe network yi tekile se loko ri herili munhu a nga ha swi koti ku nghena ka inthanete swi vula ku u fane a tlhela a xava data rin'wani.

E swi kona, swilaveko sweswo swi pfuna ku swilo swi famba kahle nakona swi swa inthanete swi lawuleka.

Mahungu lama nga ri kandziyisiwa ma nga hanya hi ndlela leyi va tlhela va fanele va kandziyisa va tlhela a kumeka ka digital swi ta pfuna ku vanhu va fikelela hi tindlela to hambanahambana.

Maphephahungu ma hoxa xandla hi ndlela yo va tivisa vanhu va muganga hi leswi endleka ka muganga waloyo kumbe muganga wa le kusuhani se ma pfuna ngopfu ku vanhu va tshama va karhi va tiva ku ri i swi leswi endlekaku na leswi va fanele va swi tiva swa nkoka.

E ni nga wu lavela ku tirha a handle wu nga pfuna ngopfu ku endla ku muti wu tshama wu basili u tshama u tshamisekile nakona u tshama u sirhelelekile hi tindlela to hambana.

Nxavo wa data wu le henhla ngopfu nakona a hi vanhu hinkwavo lava wu fikelelaku kambe loko swi ta ka matirhiselo ma hambana ku vanhu va ri tirhisa njhani ku na van'wani lava ri tirhisaku ri tele hi siku ku va na n'wa ni lava tirhisaku leritsongo.

Munhu a nga joyina swibularisano hi ku kuma vanhu lava va nga ni mavonelo mo fana na ma yena kumbe mo hambana kambe ma tirhisana nakona swa pfuna ku munhu a dyondza swo tala ka vanhu van'wana a twisisa ndlela leyi vanhu van'wani va hleketaku hi yona.

E swa nkoka ku munhu a pimeriwa ku ri a tirhisa Wi-Fi kumbe data yo karhi hi mhaka yo ku na vanhu van'wani lava nga ta tirhisa data hi ndlela yo ka yi nga ri kahle yi nga lawuriwangi se ku pimeriwa swa pfuna ku munhu a yi tirhisa hi ndlela ya kahle nakona a yi tirhisa ka swi swa nkoka.

Eya ti kona tifilimi kumbe ti-series ti nga wina masagwadi ka ti-streaming platforms hi tona leti vanhu va ti rhandzaku ngopfu va rhandza ku ti langutisa no ti landzelela ngopfu.

Swa nkoka ku loko munhu a ri journalist a kuma tindlela to hambana to tsala switori swa yena kumbe leswi a swi hlayaku ka siku na siku se magazine lowu kandziyisiwaku n'hweti na n'hweti u fanele u va na swi leswi swi nga ta endla vanhu ku ri va lava ku wu xava kambe va lava ku ku hlaya switori swa kona ku va swi leswi vanhu va hlanganaku na swona kumbe va swi vonaku leswi swi nga ta va pfuna ku va swi kota ku loko swi ta ka vona va ta swi lulamisa njhani.

Rivilo leri lavekaka i ThreeG FourG kumbe FiveG hi rona rivilo ra kahle ro stream hi mhaka ro hi mhaka yo ra hatlisa nakona ri fikeleleka hi xihatla.

Hayi dyondzo leri ro dyondzela kule ri kahle nakona ri endla munhu ku a vona ku vuswikoti bya yena byi le kwihi ngopfu kambe ni ku na vana van'wani lava lavaku nseketelo wa mathicara a kusuhi ku va swi kota ku vona ku n'wana loyi u tirha njhani se a hinkwavo lava nga ta swi kota ku fikelela dyondzo ro fana na lero.